E ka thusa banna thata ka tsela ya e leng gore banna ba ka thoma, ba simolola go bua ka mathata a bona le malwetse ao a sa foleng. Banna ba ka ba le mo go tseleng ya go fola, ya go lwana le tseo tse di ba tshwenyang ka mogare tseo ba sa di buing le motho.

E ka diriwa ka tsela e e leng gore re ka šomiša sellathekeng, inthanete, le thekenoloji, go ba ko diholong tsa setšhaba, go ba leka diofising tsa masepala go di amogela.

Go ka thusa thata ka tsela tsa gore ga di ditirelo tsa kalafi ga di na tokafatso eo, e leng gore e re tla e tokafatsa malwetse a go tshwana le sukiri le kgatelelo e kwa godimo ya madi a ka a ebile a ka laolega gobane tlebe setse go lebeletswe mo go ona thata ebile thušo ya gona e le ka bo gaufi ebile e kry-agala moroba.

Di thusa thata ka pelegi gore basadi ba seke ba ima, ebile ba seka belega. Melemo ya gona ke gore o di dirisa, go di kentsha ga tee ga lengwe, ebile ga o tlhoke go nna ntse o di dirisa matsatsi kapa dikgwedi. O di dirisa ga lengwe for sebaka and-e e thusa gape le ke gore o ka dintsha nako e nngwe le nngwe e o nyakang go di ntsa. Dikotsi tsa gona ke gore o dutla madi ka fatshe, o ba na le pain-i, kerempe, go ba na le di-moods.

Ke ditirelo tsa go tshwana le go tlhokomela batsofe ko magaeng a bona, go ba ba sa itekanelang ditlhaloganyong, ditikologong, go ba ba ba nang le malwetse ba senang batho ba ka ba tlhokomelang. Ke ditirelo tsa go tshwana le tseo, tse di tlamelwang bagodi.

Go ka diriwa ditleliniki tse e leng gore di leba malwetse a sa foleng a go tshwana le bo sukiri le kgatelelo go ba go a diriwa baalafi ba e leng gore ba lebana fela le malwetse a go tshwana le sukiri le kgatelelo e kwa godimo ya madi. Ke ka fao e ka tokafatsang ka malwetse ao a sa foleng.

Nka leboga thata ka go thoma ka go ba ngwalela lekwalo, ka ba tsaya dinepe ka di latlhela go sellathekeng tse tsa di inthanete tsa di-Facebook gore le bona ba bonwe, ba bone mesebetsi e leng gore e e ba e dirang. Nka romela gape le ditebogo tsa go tshwana le bo di-gifts go bona, nka dira bojotlhe ba ka jo ke bo kgonang go leboga le gore ba boniwe le mesebetsi ya bona e e bonwe ke batho ka .

Ee kere jwalo, ya kgona go alafa malwetse ao gobane ga re ka lebelela kgale go ba matsatsi ko morago pele ga dinako le ga dikalafo tsa segompieno go be go dirisiwa ditlhare go ba melemo ya setso go alafa malwetse a ao. Bakgekolo le bakgalaje ba kgale ba be ba sebedisa yone go alafa malwetse ao.

Mefuta ya go tshwana le bo tsa ga go fokotsa mafura mmeleng, kapa tsa go dira gore o oketsa mafura a mmeleng di tletse thata le tsa go dira gore malwetse a go tshwana le bo malwetse a madi le sukiri a fele le malwetse a bo cancer-a le one a fele. Batho ba ka itshireletša ka go netefatsa gore ba nyakišiša ka tsona, ka mefuta ya tsietso go inthaneteng go šomisa thekenoloji go ba nyakišiša thata ka company eo.

Seo se mo ama ka tsela ya gore a ka iphumanela a re sia lefatsheng lena go ba botsogo jwa gage go ka ba bohloko go ba thata go fetisisa tekano. Go botlhokwa kudu go netefatsa gore ditirelo tsa boitekanelo di fitlhelelwa ke yo mongwe yo mongwe gobane di ka pholosa maphelo a mantsi thata a batho ba ba nang le bogole ba ba lwalang.

Ke diokobatsi tsa go tshwana le ARVs tse e leng gore o di nwa ka mehla le ka matsatsi, 'tsatsi le 'tsatsi o a dinwa. O tsebe gore o tlo dinwa ka 'tsatsi ka 'tsatsi ka nako e rileng.

Ke dilo tsa go tshwana le ya gona mo dilong tseo go bontsha gore di amogetswe molaong, ebile ga di a tshwanela go rekisiwa di tshwanetse go ngwala jwalo go bontsha gore di mo molaong.

Ba tshwanetse pele ka go ya go bona ngaka, go botsisa le go tseba ka ditsela tse e leng gore magato a e leng gore tshwanetse ba tseye a go tshwana le go šireletsa lapa gore letle le be le bolwetši jwa go tshwana le HIV.

Ke malwetse a go tshwana le bo Drop-o bo STI le bo HIV and AIDS, malwetse ao a gatelela banna .

Ke go dirisa mogala le dinomoro tse di latelang tsa ten one seven seven go ba letsetsa go letsetsa ambulance gore go ba letsetsa ga ngata ga ngata e seng ha, e seng ga lengwe. O ba letsetsa ga ngata ga ngata and ebile mosola wa ambulance ke gore o kgone go fitlhisa bookelong ka bonako le gore baalafi ba kgone go thusa ka bonako.